Uhlobo lezingoma engingazakha kwiseshini yokujima kungaba i-house music. Kukhona ingoma nje lezi ze-house music uma uma zikhaliswa noma ungakwazi ukushukumisa umzimba, umzimba ukwazi ukuthi ushukume. Ukwenza ukuthi hhayi umzimba mawushukume uzwe ukuthi ungajayiva-ke manje. Ngiyacabanga nasemajimini ngizifakela leyo house music kodwa ngingaselektha not zonke. Kukhona ingoma wazi ukuthi hhayi lena uma ngiyifaka i-push up nje abantu bazoyenza nje kahle ngaphandle kokuthi bajuluke kakhulu. So ngingadlala kakhulu or ngiplenele ukuthi ngifake i-house music. Kwesinye isikhathi zikhona ukuthi mhlawumbe-ke kuyaphunyulwa ejimini kwenziwa ama-yoga. Ngizofuna-ke lezi ezenza ukuthi umuntu akwazi ukuthi a-relax-e uma kwi-yoga session.

Amathrikhi engingawasebenzisa ukubheka ukuthi ngabe ngithola ama-percentage angangakanani kuyo yonke mhlambe ngingathi iphrojekthi engizobe ngikuyo ukubheka impumelelo from mhlawumbe sithi mhlawumbe ngiqale ngo-twenty twenty ngizobheka ama-result ukuthi mhlawumbe ama-percentage esengikuwo manje ngotwenty twenty five. Amathrikhi engingawasebenzisa ukuyenza ama-research amaningi ukwazi nokuthi yini entsha engenayo yini ethrendayo? Yini eyenzakalayo? Ukuthi sizokwazi siyifake ukuthi sibe nempumelelo kuko konke lokhu ezobe sikwenza. Amathrikhi engingaba nawo yilawo ukuthi ngisebenze kakhulu ekutholeni izinto ezintsha ezizongena ezizothrenda ezizophakamisa izinga esizobe sikulo ngaleso sikhathi.